Le teng ke hore , motho a sebelletsang tshwantshiso e itseng le ha ka a batla. Batho ba tswang mose le mawatle ba e ka bang bararo ba tla ka monana, ba tlo bapatsa ditshwantshisong tseo hore batho ba mose le mawatle le bona ba kgone ho shebella di tshwantshiso tsa rona ka monana. Ke hona ho tlo etsang hore ho be bobebe ka tsela eo.

Ha ebe o ile wa e wa e sebedisa ka tsela eo ke itseng o e sebedise ka teng ha ebe e senyehile. Ne ke kopa o kgutlele lebenkeleng hape lena mona moo oe rekileng ho nna, ke kgone ho tlo e sheba. Re o fe e nngwe e ntjha, hape ke a leboha.

E bobebe haholoholo o tlo nka sella-thekeng sa hao. Ebe wa kena hona le mo ho ngotsweng di-settings teng. Ha o fihla di-settings-eng hona le moo o tlo kena moo ho ngotsweng Wi-fi teng. Ha o fihla Wi-Fi-eng, o kena moo mme e tla o connect-ela hore e right.

E le monahano o motle haholo le ho ruta batho ba ka mona ka Afrika - Borwa.Le hore bophelo bo tse bo tsamaya jwang, le hore le ha bo so fihle moo, re tlameha hore re ithute jwang hore ha bo fitlha moo.

Dipapadi hona jwale di bohlokwa. Papadi tsa bolo di bohlokwa haholoholo. Ke ka hoo, ke thabileng hobane matsatsing a hona jwale o so kgona ho kena mona le sellathekeng sa hao. O kgone ho bapala o shebe hore na ke efe e tlo win-a hore ke efe e sa tlo win-a ebe mme hee o kgona ho e winela. Boleng ba ditjhelete tseo o bapetseng o tshepisitsweng hore o tla di thola ka teng. Ke sona seo se nthabisang haholoholo.

Ho bobebe, ho bobebe o tlo ba na le Wi-Fi ya eo, mme o tlo etsa PIN eo, wena o tlo e tseba, o le one kapa o tlo e tseba le ba lelapa la hao. Hore batho ba bang ba ka ntle ba seke ba kgona ho kena Wi -Fi eng ya lona. Ke hona moo mo o tlo kgonang ho sebedisa sebediswa tsa hao tso nang le tsona ka tlung hore di kgone ho, ho ipapatsa le Wi-Fi ya hao.

Ho na le tletlebo e re, thotseng ho mme mona e le mme wa ka le baahisane ba lla ba re Wi-Fi hotspot ya teng e hole haholo ebile ha ba kgone ho connect-a ba ha ba kgone ho e fitlhella ke yona tletlebo ya bona eo. Ba ne ba batla ho tseba hore e tla lokiswa jwang mme kopano e tla ba neneng hore ho tlo tseba ho rarollwa mathata ana.

Ke ya shopong ke ba bontsha molaetsa oo o hlahileng founung. Hore ke ne ke kenya data e ntshitse molaetsa o tjena ne ke kopa tjhelete ya ka.

Sa pele eo ke e ratang, founung ya ka ke e ba e bitsang Whatsapp e fetisa molaetsa ka pele. Pele le ha o sena airtime, o kgona ho founela motho o batlang ho mo founela mme o fetise molaetsa ka ona. Se seng hape se ke se ratang ke hore o kgona ho bua le motho le ha o setse le ka data e nyanenyana, o kgona le ho bua le motho. Motho a o hotspot-e mme o fetise molaetsa, ke sona seo ke se ratang. Se etsa bophelo bo be bobebe haholoholo.

Se re ka se etsang, re le setjhaba ke hore o lokela. O lokela ho nka nako ya hao, o bala dibuka kapo o etsa mosebetsi wa hao wa sekolo kapo o etsa mosebetsi wa hao wa mosebetsi. Ho fokotsa ho baka leleme le ho tsamaisa leleme moo o qetelletseng o buile ka batho teng, ke hona hoo o ka etsang hore leleme le fele le maka a feele ho bua ka batho ho fokotse ho bua ka batho, o etse ntho tsa bohlokwa.